Dikgato tseo lefapha la pholo le puso di ka di dira go thusa bagodi mo tikologong ya me di akaretsa go aba dithuso tsa dijo le kalafi go bagodi, go thoma mananeo a tshegetso e e kgatlhang, le go dira dikopano tsa go gogela di kgothatso le bagodi, go simolola ditlhopha tsa baithuti kgotsa badiri mmogo go thusa bagodi ka mmereko jaaka go reka, go tlhokomela ntlo, le go ba gakolola.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone fa go kgonega, ka ntlha ya gore lelapa le na le lerato le kutlwelobotlhoko e e botlhokwa e e thusang mo go amogeleng le go utlwisisegeng ga bogodi ka botlalo. Batho ba lelapa ba itse maemo a bogodi le tsa bone sentle, ba ka baya tlhokomelo e e tshwanetseng ka tsela e e nang le kutlwelo maikutlo e kgolo.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ka ditsela tse di botlhokwa. Setso se gatelela tlotlo, lerato le kutlwelobotlhoko mo go tlhokomeleng batsofe, se ba dira maloko a malapa le setšhaba ka kakaretso go ba amogela ka tlotlo le go ba tlhokomela ka botho. Setso se ba kgothaletsa go nna karolo ya maloko a legae, go ba thusa ka ditharololo tsa letsatsi le letsatsi le go ba sireletsa ka dikatlholo tse di sa tshwanelang tsa go iketla. Mekgwa ya setso e tlhomamisa gore batsofe ba amogele ebile ba ema nokeng ke ba ba bone, ba ba thusang go tlhokomela botsogo jwa bona le kagiso ya maikutlo.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe, mme tiro ya bone e farologana go ya ka ditso tsa setso. Setso sa lelapa se akaretsa tlotlo le lerato tlhokomelo ya motho ke motho, go tsaya boikarabelo jwa botsogo le maikutlo a motsofe. Mme setso sa setšhaba se akaretsa tshomarelo e rulagantsweng ya tlhokomelo thuso e e tsamaelanang le maemo a lefatshe, go ikanyega ga ditirelo le mananeo a boitekanelo wa motsofe.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me di akaretsa ditlamelo tsa boitekanelo, ditirelo tsa legae, madi a ditlamelo, dintlo tsa tlhokomelo, mananeo a bo iphediso le bodiredi jwa setšhaba le tshireletso le kgodiso ya ditokelo.

Mo Aforika Borwa fa go na le mogodi mo lelapeng kgotsa lelapa le sa kgone go tlhokomela bagodi sentle, go na le mafelo a a tlhomilweng gore bagodi ba bone tlhokomelo le botshelo jo bo nang le seriti. Mafelo a a tlwaelegileng ke old age homes di ntlo tsa bagodi, retirement villages, home based care services, ditirelo tsa tlhokomelo kwa lelapeng. Ditirelo tse di fiwang bagodi di akaretsa tlhokomelo ya boitekanelo, ya dijo, go thapedisa le go tshegetsa maikutlo, go batla ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, leina mo mafelong go ikatisetsa mmele, botshabelo fa go le kotsi le tekanyo ya ditsala le ba lelapa. Ka kakaretso ditirelo tsa tlhokomelo ya bogodimo mo mafelong a a laolwang ke puso kgotsa NPO di ka duela ka madi a kwa tlase kgotsa di a fiwa mahala fela tsa poraefete di tlhoka madi a mantsi.

Thulaganyo ya puso gona jaanong mo go tlhokomeleng batsofe mo Aforika Borwa ena le merero e e farologaneng, e e diretsweng go netefatsa gore batsofe ba amogela tlhokomelo e e maleba. Go ka ditlamelo tsa madi old age grand, ditirelo tsa kalafi le mananeo a boitekanelo a a rulagantsweng ke mmuso le ditheo tsa setšhaba, go ka tokafadiwa tseo ka tsela e latelang go oketsa bosekaseki go le tshegetso ya mananeo a gone a tlhokomelo ya bagodi go netefatsa gore a diragadiwa sentle le go fitlhelela batho botlhe mafelong a a farologaneng.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe mo Aforika Borwa e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka tsela e e botlhokwa ka ntlha ya gore e ba fa tshedimosetso ya madi a a thusang go kgona go fetsa ditlhokego tsa bona tsa letsatsi le letsatsi le tlhokomelo ya boitekanelo. Pension eno e thusa go thusa batsofe ka go ba fa bokgoni jwa go reka dijo, kalafi, kalafi ya malwetsi le go tshegetsa tlhokomelo ya bophelo jo bo siameng e leng selo se se botlhokwa go tokafatsa boleng jwa bophelo jwa bona.

Go dira kopo ya go bona pension ya puso yago tlhokomela batsofe mo Aforika Borwa o tshwanetse go latela dikgato tse di latelang tlhatlhoba gore o fitlhela maemo a a botlhokwa, o tshwanetse go nna le dingwaga tse di feteletseng masome a marataro, etela setheo sa SASSA kgotsa webosaete ya bona, tlatsa foromo ya kopo ya old age grand, tlhopha ditokomane tse di tlhokegang jaaka passport-o kgotsa ID, bopaki jwa tekanyetso ya tseno, bopaki jwa tikologo ya ba malapa le bopaki jwa botshelo kgotsa segae. Tsaya kopo ya gago mo setheong sa SASSA kgotsa mo ofising ya SASSA mo lefelong la gago, fa kopo e amogetswe o tla sekasekwa mme fa o fitlhelela maemo o tla simolola go amogela pension.

Pension e ya puso yago tlhokomela batsofe mo Aforika Borwa e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo balelapa le batlhokomedi, ka gore e bafa madi a a tseneletseng a go kgona go tema ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi tsa bagodi go akaretsa dijo, kalafi le tlhokomelo ya batho.

Motho o simololang o amogela madi a pension e mo Aforika Borwa fa a feta dingwaga di le masome a marataro dingwaga tse di tlhomphiwang ke masome a marataro, di tlhalosiwa jalo ka ntlha ya go fiwa tshiamo ya botho le go netefatsa gore madi a abelwang batlegi bao ba sa kgoneng go itlhokomela ka botlalo mo mo ngwageng ya bone ya bogologolo kgotsa fa ba sone mo seemong sa go tlhoka botsogo jo bo maleba.